Yho, thina sinokutya okumnandi kakhulu kwesiXhosa nesithi sikonwabele thina. Sikubiza ngokuba sisigwampa. Isigwampa ke kuye kudityaniswe unomdlomboyi kunye nomhlabangula nokuyimifino ke leyo ethi ikhiwe egadini. Uyayinqunqa uyifake embizeni ugalele amanzi. Xa ivuthiwe ugalela ityiwa namanzi uze xa kubila ugalele umgubo othe wasilwa elityeni kunye nekrakrisa. Kumnandi ke kakhulu oko kutya futhi kokona kutya kusempilweni ingakumbi xa unazo nezigulo ezifana noxinzelelo legazi.

Ngokolwam uluvo ukubhubha kwabakhwetha esuthwini kwenziwa kukubana abantu abo ababagadayo abakhwetha ababakhathaleli ngendlela ebekumele babakhathalela ngayo. Futhi bayakwazi nokubana bangabaniki amanzi ngokwaneleyo ekuye kukhokhelele ekutheni, bome baphelelwe ngamanzi emzimbeni baphethe ke ngoku sebesifa. Yiyo ke loo nto leyo mna ngokokwam ndicinga into yokokubana xa ngaba besifuna abakhwetha bangafi kumele sibhekane nabantu abathe bawufundela lo msebenzi wokujonga abakhwetha esuthwini ukuze kungabikho mkhwetha uzobhubha ngexesha elizayo.

Kolwam usapho oyena mntu onegama elihle futhi elimfanelayo nguBusisiwe. Liyamfanela kakhulu ke eli gama ngoba ngumntu onentlahla kakhulu ngokuthi afumane umtshato olungileyo nendoda emthandayo futhi emhloniphayo. Yiyo ke loo nto ndithi negama lakhe liyamfanela.

Kude kudala phaya amaXhosa yayingabantu abathanda amasiko kunye nenkcubeko yawo besenza amasiko nezithethe benqula kodwa emveni kokubana kuze inkolo yobuKrestu amaXhosa amaninzi aguquka abangamaKrestu. Loo nto yabenza ukubana bangabi safuna ukwenza izinto ababezenza amasiko nezithethe zabo. Bajika babona izinyanya zabo njengamadimoni, abasafuni ukwenza amasiko abasenzeli nabantwana babo ngoba bona bathi bangamaKrestu ngoku, abazenzi izinto ezimdaka. Ndiyibona ke loo nto njengokulahla imbo yakho ngophoyiyana.

Aba maninzi kakade amalungiselelo omngcwabo futhi nomasingcwabane othi eze nemali ufumanise into yokokubana ke ngoku amalungu lawo wosapho lelo lifuna ukugcina le mali ngoba lifuna intshiyekela. Yiyo ke le nto iyenza amalungu osapho ixesha elininzi ufike esilwa ngoba kuliwa ngale mali bade bakhohlwe nokubana le mali ize lapha ngoba izolungiselela loo mngcwabo.

Okwam ukuzilanda kokuzalana ndijonga umama apho azalwa khona kunye nomama amzalayo. Ndiphinde ndijonge utata ndiphinde ndijonge nomamakhe amzalayo bube buyaphelela ke apho ubuhlobo bam. Eyokubana umama wayezala umakhulu wayengubani bani hayi ayindichaphazeli mna.

Kumele sikhumbule ukubana sonke singabantu futhi sonke sidalwe nguMdali sithandane ingakumbi thina ma-Afrika siyeke ukujikelana sodwa sazi into yokokubana singoobhuti noosisi. Sihloniphane futhi sibamkele, singabathathi ngenye indlela sibabulale. Yinto ebekumele uba siyayazi leyo futhi siyayenza.